Abanye abantu bawela nemikhiqizo yezempilo ngoba bathemba izikhangiso abazibona ezinkundleni zokuxhumana, ezithembisa imiphumela esheshayo. Kwesinye isikhathi kusuke kungelona iqiniso. Abantu basatshiswa izifo ezibucayi. Uthole isguli mhlambe sinomdlavuza noma isifo senhliziyo, lowo muntu engenza konke okusemandleni ukuthola izinto ezingamamsiza. Okungaba ngisho kwamanye amazwe, ngenxa yokuthi ukusabela isimo sakhe sempilo. Kunzima kwamanye amazwe ukufinyelela ezinsizeni zezempilo ezisemthethweni. Ukubiza eqolo kwezinsiza noma ukuba kude kwazo, kwenza abantu kube nzima ukuthola baze bathembele kwimikhiqizo abayithola kwamanye amazwe. Abantu kuyenzeka bengabi nolwazi olwanele ngemikhiqizo ngoba bengakutholi ukufundisa okwanele ngemikhiqizo nangobungozi bawo.

Mhlengikazi ngicela ukubuza ukuthi ngabe kumele ngilinde isikhathi esingakanani ngaphambi kokuthi ngithole usizo. Umbuzo wami ngiwubuziswa ukuthi sekungamahora amaningi ngihlele phansi ngilinde ukusizakala. Angazi noma umuntu ozongisiza usematasa okwamanje. Mhlengikazi angimazi umuntu okumele angisize njengoba ngihleli nje. Ngilinde ukubizwa kodwa sekunesikhathi eside ngihleli, angazi noma ngisazobizwa na. Bekungangcono ukube ngiyamazi umuntu okumele angisize ngoba ngabe ngibuza yena. Ngithi angibuze kuwe ngoba ngingenalo ulwazi olwanele ngendlela enisebenza ngayo kulesi sikhungo sezempilo. Ngingajabula uma ngingathola usizo ngoba sekunzima ukulinda, futhi angazi noma umuntu ozongisiza ubonile yini ukuthi ngilindile

Izinzuzo ezitholakalayo ngokuhlanganisa imithi yesintu neyesimanje ukunciphisa imiphumela engemihle. Njengokunciphisa izimpawu zokugula, nokuthi isifo singaqhubeki kakhulu. Kwezinye izimo, imithi yesintu itholakala kalula futhi ibiza kancane uma kuqhathaniswa nemithi yesimanje. Lokhu kungehlisa izindleko zokwelashwa. Ukuyihlanganisa kukhulisa indlela yokwelapha ikakhulukazi kulabo abanezifo ezingapheli. Iziguli ziyathokoza uma zibona kuhlonishwa amasiko azo, futhi kuhlanganiswe imithi yazo yesintu ekwelashweni. Ukuthokoza kwesiguli kungagqugquzela ukuthi sisheshe selulame. Ukuhlanganisa imithi yesintu nemithi yesimanje kusiza ukwelapha umuntu ngokuphelele, kubhekwe umzimba, ingqondo, nomoya.

Ukubona iziguli zilele phansi ngenxa yokugcwala kwesibhedlela kungangenza ngizizwe ngiphatheka kabi ngoba abantu basuke bebuthakatha. Ukulala phansi kuvuselelana ngezifo njengokungenwa amakhaza, noma ukuphathwa yiqolo. Ngingaba nozwelo, ikakhulukazi uma kungumuntu engimaziyo noma engimthandayo. Ngingaba nokwesaba ukuthi mhlampe isimo singaba sibi kakhulu. Ngiba novalo nokukhathazeka uma ngingazi ukuthi umuntu osesimeni esibucayi ngingamusiza kanjani. Ngingaba nokwethuka ngoba ngilindele ukuthi esibhedlela kube indawo lapho iziguli ziphatheka kahle khona, futhi zibe nethemba lokuthi zizosinda. Angikujwayele ukubona abantu abagula kakhulu futhi abangaphansi kwesimo esingenza isimo sabo sibe sibi kakhulu. Ngingaba nokudideka ngoba anginalo ulwazi lokuthi ngisiphathe kanjani isimo esikanjena.

Ngingakuqinisekisa ngokuthi ngenze izinhlelo zokuqeqesha ezihambisana nezidingo zezempilo zasemakhaya ezigxile emsebenzini wokunakekela okuyisisekelo, ukusabela okuphuthumayo, kanye nempilo yomphakathi. Ngingasebenzisana nezinhlangano zomphakathi ezisendaweni, njengezikole noma amabandla ukuze kuzohlonishwa abantu abakwazi ukusebenza kwezempilo basemakhaya. Ngingenza indawo yokusebenza esekela abasebenzi ngokubahlinzeka ngezinsiza ezanele, nemishini. Ngingahlanganisa abasebenzi nochwepheshe abanolwazi olunzulu. Lokhu kuyasiza ekutheni bahlomule ngolwazi futhi abaqalayo bazizwa bephumelele. Nginganikeza izikhuthazo ezifana nemifundaze, izibonelelo zemali, noma izibonelelo zokuxolela kwizikweletu.

Ingathuthukiswa ngokuthi kuqeqeshwe izisebenzi zezempilo ukuze bezokwazi ukuxhumana kahle nokunakekela abantu abanezimo ezihlukene zokukhubazeka. Ukubacobelela ngolwazi kungasiza nasekutheni baqonde izidingo ezahlukene, kuhlanganise nabantu abahlukile ngokucabanga, noma ngokwenza. Kumele kongezwe amathuluzi angasiza ukuthi kube nokuxhumana kalula phakathi komsebenzi nesiguli. Kuneziguli ezikwazi ukukhuluma ulwimi lezandla kuphela. Ukuba khona kwezithombe noma amavidiyo achaza lokhu isiguli esifuna ukukusho, kungenza kube lula ukuqonda phakathi komsebenzi wezempilo nesiguli esiphila ngokukhubazeka. Kumele kufakwe abantu abakhubazekile ekwakheni izinsiza nezinqubomgomo ze-telehealth.